Ndingathanda ukwazi ukuba le mali njengoba iqokolelwa iqokolelwa izoya phi, iphinde isetyenziswe kanjani kwaye ingayinceda kanjani le ndawo okanye le tawuni, isixeko eqokelelwe kuso.

Into ebangela ipetroli inyuke unyaka nonyaka yile nto yokuba sithenga kumashishini. Amashishini aneendleko, iindleko ezo zinyuka unyaka nonyaka. Ukuze bakwazi ke ngoku ukuzimela ezo ndleko kufuneke banyuse amaxabiso kwenzela uba bazokwazi uqhubeka besithengisela ipetroli.

He makhelwane, ndikhe ndabona unyana wakho eqhuba imoto yosapho nangona ilayisensi engenayo. Iyingozi le nto makhelwane, ngoba ingafaka nawe engxakini uzibone sowubotshwa xa kunokwenzeka abandakanye kwingozi okanye amiswe ngamagosa endlela.

Ewe, ayinanto ngokuthi yonke into ndingathi iphantse ibe semgangathweni, ngaphandle apho naphaya. Kodwa ke ixesha elinintsi yonke into iba semgangathweni.

Andingomntu ofane agibele okanye asebenzise iteksi kodwa xa ndikhe ndafumana ithuba ndagibela kuyo andiye ndibe nesikhalazo.

Kubalulekile uba urhulumente agxininise lo mthetho, ngoba uya uyaqinisekisa ukuba abanye abasebenzisi beendlela bayakhuselwa, hayi umnikazi wemoto kuphela.

Abaqhubi beebhayisekile kufuneke baqhubele ibhayisikile zabo ngaphaya komgca oqanda, bangagijimisi, balandele imithetho yomgwaqo.

Kofuneke aqinisekise ukuba imoto yakhe isemgangathweni. Ajonge amavili, ioyile, amanzi, aqinisekise ukuba ipetroli yonele okanye uphethe imali eyoneleyo azomane efaka ipetroli ngayo endleleni.

Ndikhumbula ndigibela iteksi asuka e-Eastern Cape isiza eCape Town. Ndandiqala ukugibela iteksi umgama omde kangaka, kodwa zange kube khona nto, uhambo lwaye lwaluhle.

Ndingatsho ndithi yiAmerica, ngoba ndikhule ndibukela kakhulu iinkqubo zakhona kumabonakude.

Ndingabalisela ibali okanye umlando we-Robben Island. Ndigxininise kakhulu kule ndawo yokuba yijele ekwakubanjelwe uNelson Mandela iminyaka engaphaya ko-twenty.

Ndingathanda ukucebisa abahambi ngeenyawo ukuba baqiniseke ukuba bajonga macala omabini phambi uba babawele umgaqo. Impazamo abantu abeyenzayo kukujonga icala eliyi-one bangajongi kwelinye, abone kweli cala ajonge kulo zingekho iimoto acinge uba kuphephile uba awele.

Uxolo mani mhlekazi, andizanga kakubi. Eyi bendicela mani, mani mhlekazi uba ngekhe ukwazi na ukungatshayeli apha emotweni. Hayi uba kutheni tatam ndingumntu onengxaki yesifuba. Isifuba sam asidibani nomsi wecuba, ndiye ndibe rongo. Bendicela tata uba ngesikwazi noba simise ecaleni na utshayele ngaphandle.

Kuba buhlungu xa kusenzeka kanjalo ngoba kuncipha imali epokothweni obungayisebenzisa apha , kwihambo lakho.

Kuyakhathaza kakhulu ngoba ndiye ndizive ndingaphephanga xa ndikwibhayisekile. Kuneengozi endidla ngokuzibona apho oonoteksi baqhuba noba kukanjani kuphethele sekulimale umqhubi webhayisekile.